Mo setsong sa ba-Tswana go apariwa khiba, ga o sa apariwe khiba go apariwa kobo. Re apara dikobo tsa mebala-bala, ditlhako re rata masantase di biwa masantase dina lereo le le rileng ka Setswana.

Ee, diaparo tsa rona tsa ba-Tswana o ka di apara fa o ya conference-eng, ka gonne o kry-e o apere sekipa se se tshweu ka khiba ka mo gare, mme eo e ka se o bontshe batho gore wena o apere diaparo tsa setso, e tla ba e o bontsha gore o apere diaparo fela tsa go ikela conference-eng.

Moaparo o ke naganang gore o montle wa basadi, ba-Tswana ka gonne ke mo-Tswana. Ba apara go ithata, go fitlha le maoto go apariwa botle fela.

Nnyaa ga ke dumelane le seo maZulu le maXhosa ga ba apara jalo ba ya mophatong wa bona, ke setso sa bona. Ga ke nagane gore e rotloetsa gore bašwa ba segompieno kgotsa basadi gore ba apare diaparo tse nnyane.

Fashion le diaparo, ga di tshwane. Setso sengwe le sengwe se na le ka mokgwa o ba aparang ka gone, ba na le mefuta-futa ya diaparo. Diaparo tsa rona ga di tshwane ma-Xhosa ba apara ka mokgwa o ba aparang, ba-Tswana ba apara ka mokgwa o ba aparang, ba-Pedi, ma-Venda so diaparo tsa rona ga di tshwane.

Mosadi o tshwanetse a bontshe gore o nyetswe, a apare dikhethe tsa go fitlha mangwele, a phele ka tuku ke go bontsha gore o tlhompha lenyalo la gagwe le monna wa gagwe, ke ka mokgo re gotseng ka teng ke setso se re jalo. Mosadi ga a tshwanela go ntsha matsele a nyetse, ga a tshwanela go ntsha marago kwa ntle a nyetse ke go tlhompha setso le lenyalo la gago.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka eng. Di dirwa ka letlalo, letlalo la phologolo e fela ke tseo le tseo le dikhiba, dikhiba ba rokisa ke diaparo tsa Batswana tseo.

Ke akanya gore diaparo tsa setso, ke tsona tse di dirang mosadi. Di bopa mosadi, di mo dira mosadi sadi a itse gore o tshwanetse apare jang e nne mosadi o mo jang setšhabeng.

Aowa nnyaa, diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno, nnyaa di ka se tshele mmogo. Setso ke setso, tsa fashion-e ke tsa fashion-e di fapana kgole.

Di dira tlotlo diaparo tsa setso di dira tlotlo, di a bontsha gore o mang o tswa o le kae. Motho o kgone go sheba jana a bone gore wena o Motswana ka ntlha diaparo tseo di apereng. Ditso ga di tshwane ma-Zulu ga apare nako e ngwe a ntsha matsele so rona Batswana re phela ka dikhiba re apere, ke ditso di farologane mme ga ra tshwanela go latlha ditso tsa rona.

Mo mabenkeleng a magolo re bona pharologanyo ya diaparo tsa banna le tsa basadi ka fao di beetsweng ka teng. Diaparo tsa banna gantsi di na le mebala e khutshwane e seng bogale thata, mme ya basadi e le mmala o tlhabang matlho le mefuta e e mentsi ya didiriso. Se se bontsha ka fa fashion-e e sa ntseng e dira gore basadi le banna ba bonagale ka tsela e e kgatlhegileng, le fa go ntse jalo ke lemoga gore go na le karolo ya diaparo tsa banna tse di ka aparwang ke mongwe le mongwe. Se se rayang gore fashion-e ya segompieno e le ka go roba melelwane, go tsaya tsiya gore mongwe le mongwe a ka apara sa ikutlwang a tsamaelana le sone, e ka thusa go rotloetsa tekatekano le go bontsha gore ga gona melelwane e thata. Fa go tliwa mo moaparong mo nakong ya me ke dumela gore seno se dumelana thata le metlha, ka gonne batho ba gompieno ba rata go ipona ba kgololosegile ba sa pateleditswe ka melawana ya bongwe mo moaparong.

Ee tiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago le mabaka a ikonomi e dirile gore tsela basadi ba aparang ka yone e fetoge ka dinako. Ka nako ya bogologolo basadi ba ne ba apara ya diaparo tse di boima, telele e bontsha boitshwaro le maitshwaro a setso, fa nako e tsamaya diphetogo tsa loago jaaka go tlhang ya ditokelo tsa basadi le go tsena ga basadi mo tirong di na tsa dira gore diaparo di nne bonolo go apara, di sa gole thata ebile di ba letlelela go tsamaya ba iketlile. Le mabaka a ikonomi a na le seabe gonne ga di tshwenyego di le thata batho ba apara dilo tse di bonolo kgotsa ba dirisa diaparo tse di tlwaelegileng go ya ka bokgoni jwa bone, gompieno tsela basadi ba aparang ka yone e bontsha go ikgethela ga bone, maikutlo a bone le go tshela ka nako ya sennye mme gape e bontsha phetogo e tswang mo hisetoring.